Loko no hlangana na thekisi leyi nga na nhlayo yo tala ni nga byela muchayeri leswaku ri why a endla swilo swa muxaka lowu ni n'wi vutisa leswaku ri vanhu lava u nga va layicha laha a thekisini ya wena u va yisa kwini loko ku ri va ya emitirhweni ni nga n'wi byela leswaku ri a fambi a ya a ya va ya deliver loko a hete ku va chicha a vuya na thekisi ya yena leswaku ri ni ta n'wi tsala papila.

Loko ku ri u xixima ndhavuko wa matsonga loko ku ri u ya endhawini leyi ya matsonga loko u fika u nga fiki u vulavula language yin'wanyani kumbe ku dya swakudya swa language yin'wanyani ku komba ku xixima language leyi u nga eka yona.

Ndzi nga rhanga ndzi nga kha na Bolt yaleyo hikuva munhu loyi a nga ka xifaniso a hi yena swa kotakala munhu loyi a a munhu loyi a driver kumbe loyi a chayelaka movha yeleyo ku a ri na makungu yo teka vutomi bya mina kumbe ku teka leswi ni nga na swona.

Vafambi va ku tala swi va khumba hikuva a va va va nga ri na mali ya ku hakela xibazana ku fana na loko va khandziya switimela switimela swi chipile ku tlula mathekisi na mabazi swinene swa va vavisa swinene vafambi vatirhi kumbe vafambi va swi switimela.

Mipfhumba loyi a nga na vutihlamuleri va le lokshin swi nga va kahle ngopfu loko u loko u ku vuya switimela leswaku ku ri a ta kota ku famba hi swona loko loko ku nga ri na switimela swa va tikela ngopfungopfu na vapfhumba va le loku.

Eka n'wina vachayeri va swihahampfhuka mina ni lava ku mu vutisa xana swi koteka la njhani ku ri mi le ku chayeleni mi ya OR Tambo loko se ku ri vusiku mi ma vona njhani mapatu ma le henhla loko n'wina mi ri ku chayeleni a swi mi tikeli xana ke?

Xitimela a xi hlayisekangi hi ku fika kwalano xitimela a xi hlayisekanga hikuva xitimela xi khandziya hi vanhu va ku tala van'wanyana vanhu mi va mi kha mi nga tivani van'wanyana mi va mi kha mi nga vativi van'wanyana swa koteka loko mi chika kona exitimeleni va ya va ya mi xiteka la swan'wina se xibazana lexitsongo swa koteka leswaku ri ku ngopfu ku ri u khandziya na mani a xibazana swinene na dirayivha munhu loyi a nga kota ku n'wi vona loko va la ta mi khomaka kumbe va nga ta n'wi teka .

Swi ya hikuva va va ku nyiketela movha ya njhani loko u xava movha wo ku famba wu fana na uber u xava mpfhuka eka movha wa uber swo swi nga hambana va nga ku nyiketa movha wa ku chipa va ku nyiketa na movha lowu nga chipangiki hi kona ku hambana ka swona.

Bazi loko mi ri kufambeni byi tiveni leswaku ri mabazi ma hina ma famba nkarhi wa ku leha loko ku ri u swi tivaka ku ri mundzuku u ta va na riendzo ra ku liya hi kula suka u titliliniki ndzeni hi ku ri mi nga suki mi fanele mi yimisa yimisa lomu emagondzweni swi swi endla leswaku ri emagondzweni ku va na ma trafic ku vona na traffic kumbe ku va na va nga ndzindzakhombo lomu magondzweni loko u swi tiva leswaku u ta va na na riendzo dyondzo mundzuku u nga n'wi swaku mati leswi u swi tivaka ku swi tshama swi kha swi yimisa ku nga dyi vuswa i swakudya swa ku bola leswi u swi lavaka ku swi ta ku chulukisa.

Loko u ya eka tindhawu leti u nga ti tiveki swi kahle leswaku ri u vutisa vulawuri nga le kusuhana na wena kumbe lava tivaka ndhawu yeleyo leswaku ri ndhawu yeleyo yi na nghozi ku fika kwihi hikuva u nga no u karhi u famba va kwala exitarateni kumbe endleleni yeleyo u hlangana na tinsulavoya leti ti nga swi tiveki leswaku ri hi wena mali va ku tshunelela va ta va ta ku tekela leswi u nga na swona swi kahle ku vutisa u nga se ku tiva ndhawu.

Mfumo wu fanele wu byela vanhu leswaku ri va kota ku hakela xibalo mfumo wu fanekele ku byela vanhu lava tirhaka leswaku ri va kota ku hakela swibalo swa vona kumbe ti taxi ta vona hikuva vanhu va ku chayela swihahampfhuka va va va ri ka nghozi swinene vutomi bya vona byi le ka xungeto ende lava va va ri karhi va rheyila vanhu va ku tala.

Swilo leswintshwa leswi pfunaka ku rhwala nhundzu swo fana na swiporo ku na mangutsu lama ma rhwalaku tinhundzu kasi eka nkarhi wa sweswi swi kona swin'wanyani leti ku nga timovha letikulu timovha letikulu ti nga ti tirhaka ta ti-abnormal ta swi kota ku rhwala swilo leswi.

Muchayeri wa thekisi loko a lava ku vulavuliwa leswinene u fanekele loko a layicha vanhu va ku dyuhara a va nyiketa xitulu xa vona leswaku u hlawula, muchayeri wa thekisi u fanekele a vulavula kahle na tikhasitamende ta yena loko muchayeri wa thekisi loko a vulavuriwa ku biha hiloko a ri na mbilu ya ku biha, muchayeri wa thekisi wa swi kota leswaku ri a ku teka laha a a u sukaka kona a ku byela leswaku ri u ta ku fikisa loko se a ya fika endhawini a ku byela ku ri mina a ni nge swi koti ku ya laha u yaka kona.

Tibazi ngopfungopfu tibazi ti tala kusuka eJoni letiya emakaya ku nga ha va ku ri makaya ematikweni man'wana ma van'wanyana hi ku hela ka lembe vanhu va ku tala va kota ku rhumela swilo swiya emakaya van'wanyana va kota ku khandziya va ya vona maxaka ma vona emakaya van'wanyana va kota ku vitana maxaka ma vona ma ta va vona kumbe ma va vhakachela la Joni.

Eka tindhawu ta ku tsemakanya swiporo loko u lava ku hlayiseka u fanele u rhanga u vutisa leswaku ri xitimela xi hindzile na loko wo hundza xitimela xi nga se hundza xi humelela swi nga endleka leswaku ri xi ku tsema marhumbu lama u fanekele u rhanga u vutisa ku ri xitimela xi xi xi hundzile ka hi nkarhi wolowo u ta kota ku hlayiseka loko u jump-a.

Mfumo loko wu lava ku cinca swilo swa mathekisi wu fanekele wu rhanga wu twanana na tindhuna ta kona ku cinca ka kona wu nga tisa vanhu va ka masipala lava nga ta hamba va tlilina wu nga tisa miako wutshwa lowu nga ta kota ku cinca ma tindhawu ta mathekisi va nga pfumeleli vanhu van'wanyana swa ku ri va va tekela advantage.

Loko ndzi fika laha ni faneleke ni chela petiroli ni nga rhanga ndzi langutisa leswaku ri vanhu lava va chelaka petiroli kumbe ndhawu yaleyo yi yi safe ku fika kwihi. Yi na vuhlayiseki ku fika kwihi hikuva loko u nga ha no u wa chela petiroli wa ku tekela movha ya wena.

Eka wena manager kumbe murhangeri ni hlangane na nghozi loko ni ri endleleni ya ku ta entirhweni. Movha ya mina yi vuyile yi ponca thayere laha loko ni ku na yima munhu loyi a ri endzhaku ka mina u vuye a ni chayisa. A ni nge koti ku fika namuntlha hikokwalaho ka mhangu leyi nga humelela egondzweni.

Loko u lava ku huma laha a tikweni leri hi movha wa wena na wena u fanekele u va u ri na passport. U fanekele u va u ri na international license hikokwalaho u nga ta kota ku huma laha tikweni ra Afrika-Dzonga u ya eka tiko rin'wanyana.

Eka wena n'wamabindzu nhundzu ya wena yi hlwerisiwa hileswaku ri patu ra hina ra ha pfalekile. U ta kuma nhundzu ya wena hi laha ku nga heriki. U nga heli mbilu nhundzu ya wena yi hlayisekile yo va na ku hlwelanyana katsongo.

Smart card yi tirha hikuva ku na ka mabazi man'wanyana a wu humesi mali. Mabazi ma sweswi ma fana na loko u xava swilo evhengeleni ho tap-a kunene a wa ha zi u va na na nkoka wa ku khoma mali u nga tirhisa yona smart card.

Vadyuhari va kuma a va kumi swihunguto swa ku hakela swo famba hikokwalaho ka ku vadyuhari loko va famba va va va kha va ya laha un'wana na un'wana a yaka kona. Va vadyuhari ku na vadyuhari lava tirhisaka swa ku famba hi ti-wheelchair van'wanyani va va va kha va ya emitirhweni hikokwalaho ka ku vanhu lava va va n'wamabazi kumbe van'wamabindzu lava va tirhisaka swa ku famba a va pfumeli leswaku ri va hakela mali ya le hansi hikuva na vona va hlawulekile.

Ti-tollgate a ti ni khomi kahle hikuva ku na vanhu lava hundzaka va nga hakeli. Ku na vanhu lavo driver titiraka loko va fika va ku va hakela ku na na lavo drive timovha letitsongo kumbe swithuthuthu loko tiraka yi hundza va hundza na yona va nga voniwi.

Swihoxekile hikuva bolt ya vula ku ri yi lava vanhu va vangani u nge yi na munghana wa wena bolt ku ve yi te yi lava vanhu vambirhi. Ku la ku lulamisiwa ka swona i ku ri vachayeri va bolt va fanekele va endla call-o va nga se kota ku fika laha u nga kona.

I ku navusiku ku va na tinghozi ta le magondzweni laha loko u kuma nghozi ya kona va xilamulelamhangu swi teka nkarhi ku ri va fika hikuva na vona va va va kha va chava ku fika hikuva swa endleka loko va fika va khomiwa nkuzi.

Leswi swi endlaka ni nga lavi ku tshama emahlweni nimixo loko ni ya entirhweni i ku ri vanhu va hakela hi ti-fifty randi, ti-hundred rand na ti-twenty rhandi laha ku pfumalekaka cinci. I kuma ku xota cinci ya ti ku laveka mali ya ti-loose u ya ti-coin ku ri u kota ku cinca hi swona swi endlaka leswaku ri vanhu va nga swi rhandzi ku tshama emahlweni hikuva ku cinca mali swa hlupha ende vanhu va hakela hi mali leyikulu.

Ka wena management ya mina hi nga kota ku kuma swihahampfhukaphatsa kumbe ku kuma vuxokoxoko or vukorhokeri lebyi hi nga ta byi tirhisa ku kuma pfhumba wa ku kucetela e kumbe ku nghenisela vuaki eka tindlela ta ku tirhisa swihahampfhuka.

Ntirho lowu nga kahle swinene hikuva u famba u vona matiko na matiko ya le handle u va u kha u tirha eka xihahampfhuka laha u nga ta dyondza swo tala eka ntirho wolowo.

Khombo i ku u nga va na bazi ra ku ri u loko wa ha fambisa nhundzu ya wena kumbe swin'wana swa leswi u swi xavisaku u swi yisa ka tikhasitamende u hlangana na khombo ro vutsotsi va ku khoma nkunzi va ku tekela u nga se fika ka customer.

Leswi endlaka ku ri bazi ri tala ku tlula mpimo i ku ri bazi ri chipe ku tlula taxi, ti-taxi ta durha ku tlula bazi, so vanhu va tsutsumela emabazini hikuva bazi ri chipile va nga swi hunguta hi ku va engetela mabazi lomu emagondzweni.

Mimovha ya le matini ni yi tivaku i swikepe leswi swi fambaku ematini laha swi khandziyiwaka hi vanhu swi hambana hikuva swona swi famba ematini hala handle ku famba timovha tinene.

Eka n'wina vamathekisi hi kombela leswaku ri mi hi rhwala kahle mi nga rhwali thekisi yi tala swinene yi va overload hikuva loko ho hlangana na khombo a ni tshembi leswaku ri vanhu van'wanyana va nga hanya hi ku hi va hi tele ethekisini hi manyanini swinene.

Bazi a ri talanga ku ri ri kuma tinghozi hikuva bazi ri va ri ri dirayivha ya bazi a yi fani na vamathekisi loko a dirayivha u va a layiche vanhu va ku tala swinene, so u chayela kahle hi vurhon'wana na vukheta emagondzweni ku ri a nga vavisi vanhu.

Ku fanekele ku thoriwa vanhu lava va nga ta hamba va tirha hi masiku ya xikolo ku dyondzisa vana hikuva vana a va nge swi koti va ri voxe ku dya etindhawini leti ku nga na swilo swa muxaka lowu wa timovha, ku fanekele ku thoriwa vanhu va ta kota ku la va nga ta va va tirha swona masiku hinkwawo.

Swihahampfhuka leswi ndzi swi tivaka i British Airway ndzi nga tsakela ku famba hi yona British Airway hikuva British airway swihahampfhuka leswi swi fambaka swi tlhela swi va na na na na vutshamo bya kahle swinene.

Vanhu va lomba mimovha hikuva va nga ri na mali ya ku fikelela ku xava mimovha van'wanyani va va kha va ya eka family kumbe va lava ku ta tirhisa movha ku ya etindhawini tin'wanyana laha u nga ta ku cost mali ya ku tala va lava ku famba na family ya vona swilaveko leswi va nga ta swi lava loko u lomba movha va lava license na bank statement.

Movha leyi nga ta va u onhile wa yi hakela u hlamusela ku ri ka nghozi yaleyo ku humelele yini va cheka ku ri i mani a ri wrong-o loko ku ri wena u nga wrong kumbe u chayela movha u tsoniwini u fanekele u humesa mali.

Swi kurisa swinene hikuva loko va fika laha va humesa mali va lomba timovha eka van'wamabindzu va laha South Africa, so swi endla ku ri tiko ra hina ri pfuka swinene na ikhonomi ya tlakuka.

movha leyi nga humeseki musi ya ku thyaka kumbe leyi yi nga yi dumaku hindlela leyinene yi nga ri ku nga ri ku onha mbangu na ku vanga huwa.

Eya swi kahle ku kereke yi va na vutleketli bya yona yi nga khandziyi timovha ta mani na mani hikuva van'wanyani va nghena emovheni va dakwini laha va fikaka va va nga hasahasa swi katsa na ku rhuketela swi chuha vanhu va kereke ndzhuti.

Byi nga tiyisisiwa hi ku va ku va ku ri na maphorisa kumbe va ngetela maphorisa lomu magondzweni ku ri ku va na ku chayela hi vukheta ku vanhu loko ti ze ti fika ka weekend va chayela va pyopyiwile.

Eka wena Khensani loko u lava ku chayela swihahampfhuka u fanekele u va u ri na xivindzi na vuswikoti bya ku chayela hikuva emuntini ku laveka munhu loyi a nga na vuswikoti bya ku chayela hikuva a ku fambi mani na mani.

Timayini na switimela a swi tirhisiwa hikuva switimela a swi fambisa ma emayini swi fambisa switirhisiwa leswi switirhaku emayini swi yisiwa kona kwale switimela ku ri na tinghozi.